Swa antswa ku tirhisa Wi-Fi hikuva swi olovisa ku fikelela data swi hatlisisa ku rhumela na ku amukela data naswona swi lawula khwiri ra mali ya mobile.

Tirhisa Wi-Fi loko swi koteka pfula or to sign na download-iwa ntsena pfumala mapulani ya data ya le xikarhi landzela ku tirhisa data hi mobile app.

Netiweke yo antswa i MTN hikuva yi na coverage ya kahle na mapulani ya data ya ntlawa na mobile app yo lawula ku tirhisa data.

Network yo antswa i MTN hikuva yi na covered xa kahle na mapulani ya data ya ya ntlawa na mobile app yo lawula ku tirhisa data.

Magoza yo xava data mobile app USSD code website voucher shop hikokwalaho ka ku hlawula netiweke coverage ya kahle mapulani ya data ya mobile app yo olovisa ku xana va no landzela data.

Ndza tsundzuxa ku xava data hi nkarhi seta alarm app monitor ku tirhisa ka data naswona u pulana ku tirhisa data hi Wi-Fi loko swi koteka.

Netiweke yo antswa MTN hikuva yi na mapulani ya data yo antswa yo fana na daily weekly na montly bundles magoza yo xava mobile app USSD website netiweke voucher shop-u.

AI yi ta cinca vutomi bya vanhu mabindzu rihanyo na ku lawula resources hi ku hatlisa ku antswisa ku endla decisions na ku olovisa mitirho ya le .

Hi fanele ku nghenisa mimpimanyeto yo tiyisisa ku sirhelela swileriso ku sirhelela data ya vanhu ku va na accountability ku kotla finance na ku lwisa buyers.

Xikolo swi nga yisa emahlweni vutivi bya AI hi ku dyondzisa programming na learning ku tirhisa AI hi lessons ku dyondzisa ethics ya AI na ku tumbuluxa AI projects.

Hi tiyisekisa human over sights nghenisa ya ethics hi veka transparency naswona u landza milawu na regulations ya AI.

AI yi kahle loko yi tirhi tihisa ndlela leyi kambe yi nga bihile loko yi tirhisa handle ka ethics human over sights na ku sirhelela data.

Mimpfuno ku olovisa ku olovisa ku kuma na vutivi wu va vapfuni va xiviri xa pfuna hi human touch ku antswisa efficiency ku hi humans na AI.

Ku hluvuka ka switirhisiwa swa manguva lawa swi thinda ndlela leyi tikhoma ha yona hi ku endla ku tirhisana ka digital ku olovisa mintirho ya ya masiku na masiku ku antswisa ku dyoha ku dyondza na ku lawula nkarhi wa hina ni kahle.

Chatbot yi pfuna swichudeni ku sungula ku tsala ku olovisa ku mi mi swiboho ku lawula nkarhi kambe swi nga khumba ku tumbuluxa ka vona loko xitirhi hi .

Seta password updater link updater software tirhisa antivirus pfala suspicious links update data encrypt data.

Mimpfuno olovisa ku fikelela data na apps ku dyondza hi online ku rhumela mali yo xava ku antswisa productivity leswo biha khoma ngopfu hi screen risk ya vahlaseri ku xava ku nga bohi ku yisa eka social isolation.

Switirhisiwa swo tlhariha smartphone laptop computer inthanete Wi Fi bank card note book ni pin swi olovisa mfikelelo ra vutivi mintirho ya siku na siku ku rhumela no amukela data ku xava na ku endla planning.

wa mutirhisi virtual assistant xa AI Siri Google assistant ChatGBT mimpfuno olovisa mitirho ya siku na siku ku kuma vutivi ku antswisa productivity swiphiqo risk ya privacy na data security ku va hi hi AI.

Nxavo wa tiselulafoni wu le henhla hikwalaho ka ku tirhisa data hi ku hatlisa streaming social media apps ku rhumela makula marhumelo or mali hi mobile na subscription fees hi mapulani ya data.

Tikhampani ti durha ti durha mixavo hi ku ya hi coverage mapulani ya data na services brand na ma cap strategy.

iPhone i na IOS and design limited customization apple ecosystem price ni Samsung i Android variety ya models more customization Google ecosystem range ya .

Mpfuno wu nga tiyisekisa mfikelelo eka inthanete hi ku ku hlela infrastructure inthanete leswaku hi fikela eka miganga mi matlhelo ya le henhla ni le henhla ku nyika Wi-Fi ya mahala kumbe ku rhumela data ya thekinoloji ku humelela ka switirhisiwa swa digital swo olova ku swi ri tirhisa ku endla ni miringo ya mfikelelo eka vanhu hinkwavo.

Vodacom yi hakeriwa kahle ni ku ni ku fa kahle sweswi yi olovisa ku chava ku xava data hi nxavo u xava eka yihi na yihi hi ku ya hi coverage ni nxavo lowu u wu lavaka.

Loko masiku yo va data ri expire ku esipayara ku ve data ra ha ra ha tele muxavi u titwa a a rhulekile ni ku tsaka hikuva swi endla leswaku a kota ku tirhisa inthanete ku hakela ku streaming ni ku hlanganyela ni vanghani digital platform handle ka ku chava ku hela data.

Hi n'hweti u tatisa data ya wena ku tiyisisa leswaku u kota ku hakela ni ku tirhisa inthanete hi nkarhi hinkwawo u khathalela ku herisa ku ku hela ka data hi tlhelo ra misinya u xava data eka leyi fambisanaka ni ku coverage leyi hakeriwaka kahle Vodacom nxavo lowu olovaka ku xava Cell C.

Data ya ti-cellphone i swikombiso swa digital leswi ti-cellphone yi nga swi tirhisa ku nghena eka inthanete yi pfumelela ku hakela switirhisiwa swa online ni switolo streaming i mavhidiyo ni ku hlanganyela ni vanghani social media ku hlayisa ku tiya ka mobile apps ni nkarhi lowu nga fikaka.

U nga tiyisisa tiyisisa hi ku ku lawula ku tirhisa data hi ku tirhisa setting swa cellphone data saver ni limits ku tirhisa Wi-Fi loko swi koteka ku hunguta ku tirhisa mobile data ku hakela switirhisiwa swa online hi kurhula ni ku nga tirhisi data hi ku tlula nkarhi lowu lavekaka ku xava data hi volume leyi faneleke loko swi laveka.

Hi mavonelo ya mina munhu a nga hlawula Wi-Fi hikuva hi teka nkarhi wo leha ku tirhisa ku tlula data ya mobile yi lawula mali hikuva Wi-Fi swi pfuna ku hunguta nxavo wa data yi olovisa ku hakela mavhidiyo streaming ni ku download-a swilo hi ku hatlisa ni tiyisela ku tirhisa apps ni ku hlanganyela hi inthanete hi nkarhi hinkwawo.

Wi-Fi data saver byala or to play yimisa background data hakela data hi volume leyi lavekaka.

Hi ku ya hi mali tinhlayo ta subscribers swilaveko swa vava swa vaxavi ni ku lawula network.

Xi lawula hi nxavo wa mali lowu munhu a nga na wona swilaveko swa ku hakela inthanete ku lawula ku hirisa ku hela ka data hi nkarhi lowu lavekaka volume leyi hlayisekaka ya data leyi lavekaka .

Pfumela hikuva nxavo wa data wu va va nga ku olovi ku tirhisa inthanete hi vanhu vo tala.

Ndlela landzelela usage sebenzisa Wi-Fi cinca settings loko yi le kusuhi no hela lawula ku tirhisa susumeta alerts komba ntlhantlhamoyelo wa data.

Swi ri swa leswaku data yi xavekaka leswaku yi sirhelela rihanyo ra munhu ku lawula mpfuno wa swa ni ku sirhelela vutomi bya munhu eka swihontlo ku wisa vutomi byo biha ni ku hlayisa ntirhisano wo tshembeka hi inthanete.

Ku durha ka data ku nga tshikisa ku endla ntirho wa xikolo ku fikelela swipimelo ni ku tirhisana hi online learning.

Ntsengo wa data wu khumba vuswikoti hi ku dzikisa ku fikelela rhongo ku tirhisana ni ku tirhisa switirhisiwa hi inthanete.

Swilo leswi ku hlawula swi katsa ku tshemba swikombiso swa mintirho nxavo wa data ni vuswikoti bya vona.

Data bundle yi sirhelela ku fikelela inthanete yi endla leswaku u tiyisa apps websites naswona yi ni xiphemu lexi hoxiwaka ku lawula ku tirhisa inthanete.

Data yi durha hikuva ku tala ka vanhu ku tirhisa inthanete network congestion ni demand yo tlula supply.

Nxavo wa data hi mali yo fikelela inthanete matirhiselo ya data i ndlela leyi vanhu va yi ku email website video ni apps.

email hlaya website stream video music online banking ni tirhisa app swin'wani.

Social media email website streaming online banking apps ni timfanelo tin'wani.

Data yi mobile network hi xiphemu xa airtime Wi-Fi yi hakela internet network ya le ndlwini kumbe hotspot.

Ku pfaleriwa ka data hi ku lawula ni ku hlayisa ku tirhisa data hi nkarhi lowu fanaka.

Ina three G yi durha hi ntolovelo four G yi durha ka ku tlula three G fiveG yi hatlisa ku hela ni durha ku hambana hi plan ni supply.

Ina ku stream-a vhidiyo ku tirhisa data yo tala ku tlula rito hikwalaho ka visuals resolutions ni frame rates.

Speed, data limit, fair usage, policy cost per GB, validity ni roaming charges.

Ina swi sirhelela ku lawula data ku olovisa planning ku lawula network ni ku pfuna lava nga tirhisiki data ngopfu.

Loko data yi herile u xava top-up subscriptions or data plan kumbe u hlawule plan leyintshwa hi xiphemu ni mali.

Xava mobile data ku fikelela inthanete ku tirhisa apps streaming mobile banking ni ku lawula mali ya inthanete.

Pulani yo xaveka hi katsa data hi social media email chat kumbe buddle leyikulu hi streaming ku ya hi mali validity ni fair usage policy.

Ina ku na data bundles to stream video music ni bundles ya social media ku lawula mali ni ku sirhelela data.

Data yi hela hi ku hatlisa hikwalaho ka apps background streaming automatic update browsing downloads ni auto usage.

A hi fananga ku cheriwa ka data xiphemu lexi hakelaka loko u lava pulani ya data ya nkarhi i xiphemu lexi hakelaka hi nkarhi lowu fanaka.

Ina u nga tihisa data top up loko u ri nkarhi u famba kambe roaming yi nga katsa mali yo engeteleka.

Ina VAT yi katsiwile eka nxavo wa ku engetela data hi service ya mobile operator.

Set limits deactivate background apps update hi Wi-Fi lawula streaming quality ni kambisisa usage hi nkarhi lowu hoxiwaka .

Endla top up hi online app USSD code roaming bundle kumbe tshika auto top up.

Ina ti-top ups ti nga siveriwa hi parental control prepaid account ni apps ku lawula usage.

Ina vatirhisi va nga xava data top up hi USSD kumbe SMS loko network yi le hansi.

Ina vatirhi va nga engetela voluntary contributions loko khampani yi naswona swi landzelerisiwa hi milawu ya HR.